USosokana ngunina lekhabo lendoda lapho wende khona nofana singathi umma womlingani wakho. USosokana udlala indima eqakatheke khulu ekwakheni ubuhlobo obuhle phakathi kwemindenini womntazana nesokana. Umama lo ubizwa umama womlingani wakhe ngalelo igama, uSosokana.

Ibhetjha ngokwesiko yisikhumba sesilwane esimbathwa madoda or kanye amasokana. Ivamise ukuba yisikhumba sembuzi namkha esinye isilwane esihlanganiswe ngendlela yokuthi sibe yifakekelela ebekwa emzimbeni. Ibhetjha le lisetjenziswa khulukhulu ngeenkhathi zemkhosini, imitjhado nemisebenzi yokuhlonipha amasiko. Ibhetjha ayifani ne-jean yanamhlanje le ngeyamasiko okusisembatho esibhaliweko kubantu besilisa emphakathini wamaNdebele.

Umma owendileko kufanele aziphathe ngendlela efaneleko. Ekhombisa ukuhlonipha umndeni womlingani wakhe kanye nemikhuba yomndeni, kufanele ambathe ngendlela efaneleko angabi nezembatho ezifitjhani begodu ahlale atjengisa ukuthobeka. Umma lo kufanele ahloniphe ababelethi bomlingani wakhe abatjele ngomusa angangeni eendabeni zomndeni. Kuhle njalo bona abe nehlonipho endaweni angena kiyo, afunde amasiko wakhona abambisane nezinye. Ukuba ngumuntu othembileko nethando ophatheka kuhle kuzomlethela ukuhlonitjhwa, azakhele igama elihle emndenini omutjha.

Ubaba ohlongakalelwe ngumma wakhe uzila izinto ezinengi njengendlela yokutjengisa ukuhlonipha nokudana. Ngokwesiko angazila nokungafaki iimpahla ezimabalabala, uyokuvama ukugcoka ezimnyama, uyajanyiswa emsebenzini womdlalo, ingoma netjhudu lemidlalo zomphakathi. Angatjhiya ukukhuluma nabanye abantu begodu ahlala azithulele isikhathi esithile. Kwezinye iindawo akavunyelwa ukuya nemizini wokuzithabisa njengamaphathi noma amathaveni lokhu kwenziwa bona kubonakale bona usekusililweni begodu uyanikelwa isikhathi sakhe sokuphumula ngokuzinikela ekuzileni.

Ingejana ngile yezembatho zemvelo ezisetjenziswa khulu hlangana nabantu besiNdebele, khulukhulu ngesikhathi semiKhosi yamasiko. Ingejana yisigcoko esenziwe ngoboya besilwane njengoboya bebube begciwane namanye. Ivamise ukugcokwa kuhle phezulu kwehloko babantu besifakaze, khulukhulu abasemnyanyeni abakhulileko noma abasanda ukwenda. Ingejana ayimbathwa nanyana ngasiphi isikhathi, imbathwa ngemva kokuthi umuntu sele athole isikhundla esithile emphakathini noma ngesikhathi semikhosi ethile yamasiko. Indlela yokumbatha ingejana itjengisa ukuhlonipha kanye nobukhwekazi.

Umratha kukudla kwesintu kwenziwa ngesiphila. Umratha uvamise ukuphekwa ekuseni kanti esikhathini esinengi ebusuku. Ungawudla nebisi, amasi namkha ezinye iinthelo. Umratha uthandwa khulu emphakathini nofana esitjhabeni samaNdebele ngoba ulula ukulungiswa uyasuthisa begodu ulungele woke umuntu khulukhulu abantwana begodu nabadala. Kulapha khona ukudla kwesintu okuhloniphekileko kuvamise ukudliwa emakhaya.

Idzila namkha izungu ngeyabafazi bamaNdebele ukukhombisa bona bendile, efakwa entanyeni ngombana yi-ring yomtjhado. Umfazi otjhadileko uyimbatha ukuhlonipha umlingani wakhe umndenakhe kanye nesiko lesiNdebele. Idzila nofana izungu liyahluka ngobukhulu nangokukuhlobisa begodu lisetjenziswa ekukhombiseni isithunzi nokuhlakanipha komfazi owendileko.

Umkhala yisitjhabiso esenziwa ngemincamo begodu ungambhathwa nanoma ngubani kungasi abomma nabobaba kwaphela nokho esintwini samaNdebele. Umkhala uvamise ukumbathwa nababantu ngesikhathi semiKhosi yesintu, umsebenzi wamasiko, imitjhado namalanga wokubhiyozela amasiko. Umkhala uwukhiyelwa ekutjhadelweni kwaphela kodwana usetjenziswe ukuhlobisa umzimba nokukhombisa nokuzikhakhazisa ngesiko lobuntu bamaNdebele.

Unomncwazi mfazi okhulumela umakoti nakathi bafika ekhaya kwababakwakhe umkhwenyana. Unomncwazi ulilunga lomndeni owazi amasiko futhi okwazi ukukhulumisana nomndeni womkhwenyana ngendlela enobuntu nangokuhlonipha. Umsebenzi wakhe kusiza umakoti azi indlela yokuziphatha amtjela ukuthi athini noma enzeni ngesikhathi semisebenzi noma imihlangano. Unomncwazi usiza ekwenzeni lula ukwamukelwa komakoti emindenini omutjha.

Abantu abadala badlala indima ekulu nakuqeda ukubelethwa komntwana. Bahlathululela umlando womndeni bafake umntwana ebuhlwini bamkhombise emhlabeni. Abomama abadala khulukhulu abogogo bangaba ngabadluliseli bokumlotjha umntwana ngamagama amahle begodu bebabambe iqhaza elikhulu ekukhetheni kwegama lakhe. Umsebenzi wokubiza igama uvamise ukulandela amasiko afana nokubuyiselwa ukugidinga kanye nokukhululeka. Lokhu kwenza bona umntwana awamukele kuhle emphakathini nasemndenini wakhe.

Isithimba asimbathwa nanoma ngubani, isithimba sikhumba sembuzi esitjhukiweko esivala amahlalo womzimba. Isithimba simbathwa bomma ebendileko begodu siphinde simbathwe bentazana bequde. Isithimba sibonisa ubujamo bomuntu bengubo emphakathini. Khulukhulu isithunzi sakhe njengomuntu wengubo osuke sele adlulile esikhathini sokufundiswa amasiko.

Irhabi ngingatjho bona kuyinto yamaNdebele. Irhabi limbathwa babantu bengubo abantazana bequde begodu namatlawana ayalimbatha. Abantazana bequde balimbatha khulukhulu lokha nabasequdeni. Babuye balimbatha nalokha nakugidingwako emnyanyeni. Irhabi kuhlekuhle ngingatjho ukuthi yinto embathwa maNdebele. Irhabi yinto ozivala ngayo ngaphambili.

Isikotjhi yitjhila elimbathwa ngenzasi utantela ngalo emuva. Ifana nejezi elide ngingatjho njalo evame ukwenziwa ngepahla ethambileko begodu embatheka lula. Isikotjhi sivamise ukuba sibanzi sibe lula ukusimbatha. Sithandwa khulu babantu bengubo ngebanga lokukhululeka kwaso.

Umdzegana kuyinto eyenziwe ngomthanyelo nomncamo nerhara uhluke khulu kuneenrholwani. Ngombana umdzegana kuyinto edweyini bese iinrholwani kuyinto edege. Umbathiwa lokha nakwenziwa amasiko, umdzegana kanye nawufuna ukuhlobisa ngawo. Abanye bona kanti bawumbatha khulu lokha nabaphumuko nawenza amasiko.

Umnayilani yipahla eyenziwe ngetjhila elithambileko begodu elikhanyako evamise ukwenziwa nge-fabric eyaziwa bona yi-nylon le pahla ivame ukuba yincani. Umnayilani kungaba yisokisi elide. Abanye bawusebenzisa ukwenza iimpahla yangaphandle enganamtheleli emzimbeni khulukhulu itjhila langaphandle. Umnayilani ulula ukuwumbatha woma msinyana nawuvasileko begodu uphathwa lula.

Umgari yinto yesintu embathwa babantu bengubo khulukhulu ngesikhathi seemkhosi noma umsebenzi wesintu. Uvamise ukwenziwa ngepahla eqinileko enombala oqinileko noma ephothiweko ngeembala ehlukahlukeneko. Umgari umbathwa emzimbeni woke ngesinye isikhathi uphathiswe ngezinye iingubo ezifana nalehloko. Abantu bengubo bambatha umgari ukuze bakhombise ukuhlonipha isiko khulukhulu ngesikhathi somtjhado emkhosini emendweni noma kwezinye izenzakalako ezikulu zomphakathi. Umgari uyilunga eliqakathekileko lefetjhini yesintu samaNdebele.

Umadalanyana yipahla efitjhani embathiwa babantu bengubo uvala ingemuva labantu bengubo begodu uwumbatha khulukhulu lokha nabenza imigidi yesintu. Umbathiwa matlawana kanye nabantwana abancani ngombana bangambathi isithimba bona. Umadalanyana yindlela ehle nayo yokuvala ingemuva lakho uyahlotjiswa ube muhle.

Inaka, kuyisembatho okuyisikhumba esimbathwa bobaba, simbathwa ngemuva. Basimbatha lokha nakuhlonitjhwako amasiko, namkhana lokha baseKosini.

Iphotho, kuyinto embathwa bomma, abomma abendileko bamaNdebele, nofana abendele emaNdebeleni. Iphotho kuyinto embathwa ngaphambili, efihla izitho zangaphambili. Yenziwa ngomncamo, kanye netjhila.

Iphephethu, kuyinto embathiwa, bantazana abama-fourteen bamaNdebele, ukufihla ingaphambili labo, kuyinto eyenziwa ngomncamo nangamatjhila.

Ibhetjha, kuyinto embhathwa masokana, lokha nababuya ukuyokuwela. Ibhetjha yenziwe ngesikhumba litjhukiwe, ungaberegisa imvu noma imbuzi ukuthola ibhetjha.

Isithimba, yisikhumba sembuzi nofana semvu, esitjhukiweko. Simbathwa mntazana wequde, nofana i-fourteen, sivala ingemuva lomntazana.

Itjorholo ngilokha, okusebenziswa bomma.

Iporiyana, yinto embathwa bobaba, abobaba abathetheko, bamaNdebele. Iporiyana yenziwe ngesikhumba.

Amapatlagwana, ziinyathelo ezivulekileko.

Umtjhotjho, ngilokhu okusebenziswa bomma.

Ibhengela, ngilokhu okumbathwa, babantu bengubo esandleni.

Amanambasikhambe, kumanyathelo weskhethu.

Amacici, kuzizinto ezifakwa eendlebeni, ukuhlobisa.

Ibherede, yinto embathwa ehloko erondo.

Idzila, yinto embathwa entanyeni, ekhombisa bona umuntu uthethwe imbathwa khulu, babantu bengubo.

Amatshega, yizinto zabobaba.

Iyerhana, kuyinto eyenziwe ngomncamo, elengako, ede, imbathwa bantazana bequde.

Ingejana, yinto eyenzwe ngomncamo, esebenziswa babantu bengubo.

Ingwani, yinto oyimbatha ehloko, lokha nawutjhiswa yilanga.

Ikghororo, kuzizinto zesikhethu, zoke nazipheleleko, okuziinrholwana, nakho koke okumbathwako.

Umlingakobe, yinto eyenziwe mncamo imbathwa bomma, lokha nabayokukhalela amasokana, nofana ekosini, nalokha nabayokukhalela ngentabeni ingoma nayiweleko.

Inyoka, nayo yenziwe ngomncamo, yisibhukwana esiphathwa bomma.

Imbathwa lokha, nakugidwako.

Incagu, kusinanazelo esikhambiselana, noMabena.

Isititirimba ngilokha, okusebenziswa masokana, isititirimba siyambathwa.

Awa, akukavumeleki, ngombana isithimba kuyinto yabomma nabentazana.

Isiqobotjhelo, ngilesi esihlanganisa ingubo, nangabe umbethe ingubo, ufuna ukuyibopha, uyibopha ngesiqobotjhelo.

Itjholo, ngilokhu okusebenziswa bomma.

Icuba, ngilokha okuhlala esigangeni.

Irasu, ngilokha okumbathwa bentazana bequde, nofana abentazana, ihlala entanyeni, yenziwe ngomncamo.

Irhabi, yinto embathwa mathelerina, begodu nabantazana abangakathombi, amatlawana. Irhabi iyenziwe ngetjhila nangomncamo.

Isikotjhi, yinto efitjhani embathwa bomma.